Inkinga esibhekana nayo kakhulu kwey'timela ukucisha kukagesi ngalesikhathi zisahamba. Iy'timela akuyona into ongathembela kuyona ngenxa yokuthi sinohlelo lokucisha kwagesi kuleli zwe lethu. Lokho kuyaphazamisa kakhulu ngoba abanye abantu bafika late emsebenzini uma isitimela sizophelelwa ugesi singakafiki lapho ekufanele siye khona. Ikona loko ekufanele kwenziwe kakhulukazi ukuthi kulungiswe indlela, kutholakale indlela yokuthi ugesi wey'timela ungapheli nhlobo uma sesiqalile ukusebenza ngoba lokho kuyaye kube inkinga kakhulu.